Boimana dikolong bo bakuwa ke tlala, abuse mahaeng le unemployment.

Kgothalletsa ho fetisa batho ba nang le bokowa moleng hohle, moo re fumanang tshebeletso teng. Ke le motho a tatileng bankeng yao hula tjhelete, ha ho nthwe nka ba ka e etsa empa nka se ke kgone ho mo fetisa moleng, ho ba ke tla be ke tatile le nna ebile ke le lengolong la kgalemo la ho qetela mosebetsing. Ka moo nka se ke behe mosebetsi wa ka kotsing, empa ba tla nkinella matsoho metsing.

Keletso eo nka e fang batjha ke hore ba itlwaetse dithibela pelehi, mme le dikolong ba rutwe ka botlalo ka tsa thobalano le ho thibela ho ima.

Bohlokwa ba dirapa tsena dikolong ke ho etsa bonnete ba hore bana dikolong, ba ja dijo tse loketseng mmele le kelello tsa bona tse senang bokotsi.

Ho batjha bohle ba sa batleng ho batla mosebetsi, ba tshepetse tjhelete ya batsofe, ke re ho bona, ha ho ntho e sa feleng tjhelete eno e tlo fela, mme ba ka se shebane le tjhelete ya batsofe ba sa iketsetse ya bona, ha ba eme ka maoto batjha bano, ba utlwe monate wa oba le tjhelete ya hao o itshebeletse.

Seo o ka se etsang hore re thuse banna, ke hore re etse diprojeke tse kang Bua Monna. Re ba tsebise ka bohlokwa, ba ho bua le moo e le horeng ba be le poleke ya bone eo ba tla kgonang hore ba buisane ka dintho tsohle tseo e leng hore ha di ba dule hantle e le banna. Re ba rute le bohlokwa ba ho bua maikutlo a bona ha ba sa ikutlwe hantle.

Ke mathata a abuse GBV, Gender Based Violence hangata le abuse kgahlano le bana. Ke tsona tseo re di fumanang hangata mathata ao re a utlwang hangata ha re founelwa.

Ha ke tsebe ho finyella hobane, boholo ba ona mananeo ana a ikemetse ka thoko ho mmuso. Jwale ka tsela eo ha hona moo e tla yang teng or re tsebe motho eo re tlameha hore re bue le yena ha re hloka thuso, ka bona batho ba fokolang.

Ke ditshepiso tse sa kgolweng, ho lefa o lefela ntho tseo o sa di tsebeng, le ho lefela moo ho se nang diofisi teng. O tlameha ho batla hore o kopane le batho bao o ba lefang, empa o batlisise hape le ka bone o tsebe ditshebetso tsa bone di tsamaya jwang.

Ho ipuela nnete feela nna, ha ke tsebe ke ntho e ka lokisang jwang ho ba ho dula ho thwe, mesebetsi ha eyo, tjhelete ha eyo e ka patalang batho bao. Empa ditjhelete di le teng, Kgolomente a di sebedisetsa mabaka a .

Dumelang batswadi, bekeng ena ke tla be ke ruta bana ka tsa thobalano le bohlokwa ba, ho thibela. Di-contraceptive kapa tsona di-condom di thusa hore bana ba se ime, ba le banyane empa le thuto ena ya thobalano e ba ruta ka tseo, ba tla di lebellang.

Nka ba ruta ka bohlokwa ba ho ja, dijo tse matlafetseng le ho nwa meriana ya bona. Ebile ke ba bontshe ditlamorao tsa ho se nwe meriana, ke ba rute le ka ditlamorao tsa ho se nwe meriana.

Ke ka leka ho hlalosetsa batho ba moo, laeneng ya clinic hore ba mfitise, mme ha ke sa kgone hore ba mfitise, nka leka leano nka etsa leano la hore ke ikakgeise, ba tle ba tsebe ho mfitisa.

Bane ba tshoswa ke hore kokwana ena e ne le qalo e le ntho e ba sa e tlwaelang, mme ha ho motho ana a batla hore ae kape.

Vaccine e ile ya ntshwara hantle haholo. Ha ke a ba le ditlamorao tsefe kapa tsefe ka mora hore ke e hlabe. Le hona jwale ha ke sobe le ditlamorao tsa vaccine, vaccine ile ya ntshwara hantle haholo ha ke a ka ka tshwarwa ke kokwanahloko ena e ho thwang ke COVID-19.

Ha ke ikutlwe ke thabile hantle hobane dipetlele di senyehile, mme mmuso ha o etse letho ka ho lokisa dipetlele tsena, le ho etsa bonnete ba hore batho ba thola thuso le tshebetso eo ba tlamehang hore ba e thole dipetleleng.

Ho ipuela nnete fela, ha hona ditlamorao tse kalo tseo ke di boneng ka batho ba bileng quarantine, ntle le lockdown ya setjhaba kaofela hobane, ha wa ka hwa ba le motho a haufi le nna a ile a tshwarwa ke yona COVID-19 kapa a ba teng moo quarantine.

Ke ho thusa mananeo ana, ho etsa bonnete ba hore ba na le tseo tsohle tse ba di hlokang ka nako tsohle, mme ba tlameha ho ikopanya le baetapele ba ona mananeo ana.

Mabaka a wa etsang ke sebedise meriana ya setso, ke hore bontatemoholo le bonkgono ba rona, ba hotse ba sebedisa ona meriana ena mme meriana e meng ya sekgowa e entswe ho tswa teng merianeng ena ya setso. Moo ke e rekang teng, ha ke reke meriana ena ya setso, ke a e kotula teng hlatheng mo.

Ke rata hore kea leboha ngaka, o nthusitse haholo. Ke ikutlwa ke le betere haholoholoholo ebile ke kgutletse bophelong. Kea leboha meriana ya ka, ke tla tswela pele ne ke nwe ka tsela eo o itseng ke nwe ka teng, mme ke je dijo tse matlafetseng, ke tswele pele ne ke itlhokomele.

Ha ho na hore ho ka se be le thobalano, empa tsela ya ho thibela pelehi ke hore re tlise dithuto tsena tsa thobalano le ho thibela pelehi batjheng le dikolong tsa rona ba tsebe ka botlalo ka tsona tse tsa thobalano, ho ba ha ho thuse ho pata taba tse kang tsena kapa hona ho swaba ho bua le bona, empa ba di etsa ntho tse kang tseo.